Indlela yokuboleka imali ihlukile, kakhulukazi emadolobheni. Kepha-ke, abantu kumele bazifundise ukuthi indlela yokuba nemali noma indlela yokugwema yokuthi uboleke imali nokuthi kube nenzalo eningi ukuthi ukhone njengomuntu ukuzibekela imali, khona noma kubheda lapho kubheda khona angeke uhambe uye emabhenki noma la ekubolekwa khona imali uhambe uyoboleka imali. Uzokhona ukuthatha kule mali le oyibekile ukwazi ukuyenza zonke lezi nto lezi mowufuna ukuzenza ngale mali le mowuthi uyoyiboleka. Kodwa-ke lapho-ke kungakusiza kakhulu ukuthi ubeke imali, ubeke imali nawe owaziyo ukuthi uzokhona ukuyibeka ukuze ugweme ukubolekana nemali nokuthi ubhadale inzalo yala bantu laba abayifunayo.

Lokhu kungaba kungakuthuthukisa kakhulu impilo yakho, ngoba lokhu kungakutshela ukuthi imali yakho ungakhona ukuyisebenzisa kanjani, ikutshele ukuthi imali yakho ungakhona ukuthi uyiseyive kanjani, phecelezi uyibeke. Kepha-ke uma ubolekile imali, uyakhona ukukutshela ukuthi uyakhona ukuboleka imali engakanani? Imali yakho ifunakalaphi? Imali yakho yini umsebenzi ezoyenza? Lapho-ke uzokwazi ukuthi uboleke imali engakanani ungaweqi kakhulu uze uboleke imali ezokuhlula ukuthi uyibhadale. Lokho-ke kuzokusiza kakhulu ukuthi uthole kahle kahle ukuthi udinga imali engakanani ukuze uyiboleke.

Izinkokhelo zedijithali zisiza umuntu okude kakhulu ngoba uma ukhokhela umuntu okude kakhulu ngedijithali, uyakhona ukumsiza, ngoba wena awukhoni ukuya kuye ukuthi umnike imali esandleni. Kepha-ke, uma umthumela ngedijithali uyakhona ukuyithola leyo mali asizeke ngokushesha futhi ayenze iy'dingo zakhe engafikanga kuwe. So ilentuzana, idijithali iyasiza kakhulu, abantu angeke babhizi bahambe amabanga amade ukuze bathole imali futhi umuntu umekayidinga imali, uzothumelela yona emakhalekhukhwini wakhe, ukuthi akhone ukwenza iy'dingo zakhe akhone nokubhadala lezi y'mfanelo lezi makumele ay'bhadale ngokushesha futhi angachithi sikhathi.

Amabhenge kufanele alungise, amabhenge kufanele asize abantu ngokuboleka iy'mali bangabheki inzalo yemali abazoyithola. Yiko ngithi abantu kumele bathole imfundo yokuthi uma uboleka imali engaka kuzofuneka imali engaka kuze ungabi ney'kweletu ey'nkulu zizokukhama ungakhoni ukuzibhadala. Kodwa-ke amabhenge kufanele, futhi kubalulekile ukuthi bafundise abantu ukuthi imali uma beyiboleka bazobhadala malini ukuthi bazobhadala malini nokuthi kwamele baboleke imali engakanani, imali engeke izobakhama ezobasiza futhi engeke ibafake ey'kweledini kakhulu, bangasakhoni ukuyibhadala.

Ukujabula engaba nakho kukhulu nokumangala kungaba kukhulu kakhulu ngenzuzo engizobe ngiyenzile, ngoba le nzuzo leyo izokwazi ukuvala zonke iy'nkinga benginazo zezimali, phecelezi ukuthola indlu, ukuthola imoto, ukuthola izinto zokugcoka, ukuthola ukudla, ukuphila impilo okudala mengifuna ukuyiphila futhi ngakhona nokuya ngithole izinto ekudala mengizifuna.

Umshwalense uwumgogodla wokuvikela izimpilo zethu nezimpahla zethu ezisengozini ezingalindelekile. Uma ngikuchaza kafushane umshwalense kwenza isivumelwano nenkampani ethile leya nkampani kuthiwa inkampani yomshwalense yokuthi uma kwenzeka into embi le nkampani izokhokhela noma ikusize ngezidingo zemali noma ukulungisa umonakalo. Lokhu kuba ukushintshana ngokukhokha imali encane enjalo. Le mali kuthiwa yiphrimiyamu.

Inkathi ngiya ebhange, ukuyofaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu. Ngathola khona isevisi encomeka kakhulu, kabi encomekile kakhulu kabi angazi ukuthi ngingasho kangakanani ukuthi lo muntu wangisiza wangijabulisa kakhulu ngoba ukwazile ukungichazela ukuthi uma ngiboleka imali engaka ngizothola imali engaka futhi mengiboleka imali engaka ngizobhadala imali engaka ukuze ngibuyisele le mali engiyibolekile. Futhi azange angiboni izindlela ezinzima ukuthi ngingaphelelwa imali. Kepha-ke ungbonisile ukuthi uma ngaboleka imali engaka ingangisiza kuyini, kuziphi izinto engifuna ukuzenza empilweni.